Ama-trend angaba khona esikhathini esizayo kumadivayisi ahlakaniphile, ukungabala kuwo ubuhlakani bokwenziwa obuhlanganisiwe. Amadivayisi azoqala ukwenza izinqumo ngaphandle kokuthembela kwinethiwekhi, noma i-cloud. Izibonelo, ama-smart phones, noma ama-smartwatches, angakwazi ukuhlaziya imisindo, ukuziphatha, noma izinto zokuzivocavoca ngaphandle kokuxhumana ku-inthanethi. Lokhu kuzothuthukisa ubumfihlo, isivinini sokusebenza, nokusabela ngesikhathi sangempela. Ukukhula kwe-edge computing, ubuchwepheshe buzobe busetshenziswa eduze nedivayisi uqobo. Lokhu kuyasiza ekwehliseni i-latency, okubalulekile ezinhlelweni ezifana nezigqoko zempilo, izimoto ezizishayelayo, noma amadivayisi asekhaya afana namasensa.

Umculo uye washintsha kakhulu phakathi kwama-nineteen eighties, nineteen nineties, nama-two thousands. Futhi neminyaka ngeyinye inezicu ezihlukene ezibonisa izikhathi zayo. Ngo-eighteen ninety, umculo wawugcwele ubukhazikhazi, nobuchwepheshe obusha, njenge-synthesizer, kwavela izinkanyezi ezifana no-Michael Jackson. Ngo-nineteen ninety, kwavela izitayela ezinzima ezinjenge-grunge, ne-hip hop, lapho izingoma zazikhuluma ngobuhlungu, ubuqiniso, nempilo yomphakathi. Kwathi ngo-two thousand, umculo wathuthuka kakhulu ngobuchwepheshe, kwavela i-auto tune, kanye nenye i-inthanethi, okwenza kube lula ukufinyelela umculo.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana ababa nethonya elikhulayo banomthelela omkhulu kwezombusazwe, nasekugqugquzeleni umphakathi ngokusebenzisa amapulatifomu afana no-Twitter, no-TikTok. Bangakwazi ukusabalalisa imibono yabo ngokushesha, futhi bafinyelele izigidi zabalandeli. Okuvame ukuvusa izingxoxo zomphakathi, ukwakha imibono yezopolitiki, noma ukuphazamisa izindaba ezinganakwa. Lokhu kunikwa abantu abaningi amandla okuzibandakanya kwezombusazwe ngendlela elula, futhi esheshayo. Kodwa-ke, lokhu kungaba nomthelela omuhle noma omubi, kungakhuthaza ukubamba iqhaza kwabantu, ukuvota, noma ukugqugquzela amalungelo, kodwa futhi kungasabalalisa ulwazi olungelona iqiniso, luphazamise umbono womphakathi, noma ludale ukungqubuzana. Ngakho-ke, ithonya labo libalulekile ekubunjweni komcabango womphakathi, nasemathubeni okuguqula izinqumo ezinkulu kwezombusazwe.